Nkinga engiyikhetha ephathelene nezitimela ukuthi ngesinye isikhathi zigcwala ngokweca, singasakhoni nokuphefumula, singasakhoni nokunyakaza, kube nephunga elibi, sihlangahlangana sonke futhi kulula ukuthi izigebengu zikhona ukukubamba inkunzi esitimeleni. Singakhona ukukugwema lokhu ngokuthi kubekhona ama-security kuwo wonke ama-platform naseminyango yezitimela azokhona ukubala uma abantu sebebaningi. Abantu aba-late bazokhona ukusala ngemuva ukuthi abantu bangaphushani ukungena phakathi esitimeleni.

Amanani aphezulu wezimoto zalezi zinkampani ayawa ayawaxosha amakhasimende esikhathini esiningi, futhi uyathanda ukukhuphula ama-price uma imvula inetha, nanoma kuyi-rush hour. Lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangasahambisani nawo noma bangasawasebenzisi, ngoba imali yakhona iyaphakama kakhulu futhi ayikho fair.

Kungenza umehluko omkhulu uma izinkampani ezifana no-Uber, no-Bolt zingehlisa amanani azo. Lokhu kungenza ukuthi kube lula kakhulu kubantu abasebenzisa u-Bolt no-Uber, uma baye emsebezini noma uma baye emasontweni, noma uma imvula inetha, ngokuba ngesinye isikhathi uma imvula inetha amanani we-Bolt nawe-Uber ayaphezulu. Lokhu kwenza abantu abaningi ukuthi kubenzima ukuthi bawasebenzise. Ngesikhathi esiningi, uma kubhizi kakhulu, amanani we-Uber nawe-Bolt ayaphezulu. Lokhu kwenza abantu abaningi ukuthi bancene ukurikhwesta. Uma izinkampani zingayenza umzamo zokuthi zehlise amanani wazo ukuthi kuzoba lula for abantu ukuthi bakhone ukusebenzisa le-transport.

Izingozi ezifana nalezi, zivamile ukuyenzeka, futhi zenzakala kakhulu uma siya emaholidini, njengala maholide ka-Good Friday. Abantu abaningi abahlala eGoli, basuke bahamba babuyela emakhaya, namaholide wekhisimusi, abantu abaningi abahlala emadolobheni, bayasuka babuyele emakhaya. Mina icebo engilicabangayo ukuthi, izinkampani ezifana nezinkampani zamabhasi zingaqasha abashayeli ababili, nabashayeli bazokhona ukuthi baphumuzane endleleni. Uma omunye umshayeli ekhathele noma ephathwa ngubuthongo, kuzomele ukuthi ehle kungene omunye umshayeli amuphumuze. Lokhu kuzogwema ukuthi izingozi ezifana nalezi zingasayenzakali.